Ngifikela ukuthukuthela, ngifikelwa futhi nawukuphatheka kabi ngoba izinto ey'fana nemigodi esemgaqweni, ama-potholes into ekumele iyalungiswa sikhathi nasikhathi. Ngoba ekugcineni izobenza ubungozi, yenze ubungozi kwabantu, yenze ubungozi nasey'motweni ey'thutha abantu. Kunzima nokuthi ikhansela lethu alikuboni lokho ukuthi enene imgodi le esemgaqweni iyinto nayo ekumele engabe uyayifaka emqondweni noma uyihambisa phambili ukuze kuzolunga kuphephe abantu, kuphephe iy'ngane, kuphephe izaguga, kuphephe nomphakathi nje wonke.

Mina angikaze ngigibele ibhasi ngiwele umngcela. Angikaze nje ngawela umngcela nananoma ingayiphi inhlobo yenqola.

Ngiseke ngabona usomatekisi exabana nomunye umshayeli emgaqweni. Babebanga ukuthi usomatekisi wa-take-a over emgaqweni enga-indicate-anga ukuthi uzongena kuliphi isayidi. Loko kwacisha kwadala ingozi emgaqweni. Babesebexabana-ke behixizisana bethukana emgaqweni.

Kuphathisa ulaka nenhliziyo elukhuni ukuhlala isikhathi esingangehora ulinde itekisi elizokuyisa lapho ofisa ukuya khona. Sengiphuthelwe wumhlangano obalulekile ngesono sokuthi bengilinde itekisi ukuba lifike, kepha lutho ukufika. Sinama-rank manager ayisihlanu kepha akekho ngisho oyedwa ocabangayo ukuba asitholele itekisi thina esisuka ngasemakhaya, esifisa ukuya emadolobheni. Akukwazi ukuba wonke amatekisi angahlala edolobheni alinde ukuthi aze ngasemakhaya. Awahlukani ngani phakathi kuba khona azohlala edolobheni namanye azoba ngala ngala emakhaya, ukuze ezokwazi ukuba asithuthe sifinyelele lapho esifisa ukuya khona.

Yebo, sasikhuluma ngobuholi balapha eNingizimu Afrika ukuthi sebushintshe kangakanani nokuthi yini esifisa ukuyibona ishintsha, ikakhulukazi for iy'ngane lezi ey'sakhula.

Kwakuwuhambo lwami lokuqala lokuya eGoli. Ngangihamba ngedwa, ngangijabulile futhi ngijahe nokubona iGoli.

Uma kungenzeka ngingacela ukuba sishintshane ngezindawo aze azohlala ngalapho kukhona khona iwindi. Uma kungeke kuze kukwazi ukukwenzeka, ngingalivula kancane ukuze ezokwazi ukuba ethole lo moya awudingayo.

Angizizwa ngiphephile uma ngisebenzisa i-Uber noma u-Bolt ngoba sekube nezigaba eziningi lapho abantu bentshontshwa noma belinyazwa bebe begibele u-Bolt noma u-Uber. Ngibona kungcono ukuthi ngithathe amatekisi ngoba yinto oyaziyo ukuthi izokufikisa lapho uyakhona, futhi abanye usuke usubajwayele ngoba uhlezi uwagibela amatekisi ngaso sonke isikhathi.

Ngapha ngasekhaya kwakunesiteleka samabhasi kwama yonkinto babengavumi ngisho ukuthi kusebenze amatekisi. Loku kwangenza ukuba ngiba senkingeni kakhulu ngoba ngagcina ngingayanga emsebenzini. Ngangakholakala ukuthi kunesiteleka samabhasi ngoba sasenzeke ngasekhaya kuphela hhayi endaweni esedolobheni, kepha le emaphandleni.